Ndeme ngauri vhathu vha na vhurereli vho fhambananaho vhanwe kana vha shumisa nda yo yavho kana kutshilele kwavho kana vhu kuvhulungele kwavho kwo fhambananaho, u ḓo wana vhaṅwe vha khou vhulunga vha tshi kho ita zwinwe vhaṅwe vha khou ita zwinwe. Zwino iwe uri na tshumelo ya mbulungo u tea u ṱhonifha zwezwo wa tenda zwezwo zwine zwa khou itwa tenda i wavho itela zwine vha kho nyaga.

Muthu a tea u a tevhela musi a tshi kho ita khumbelo ya UIF ndi uvha na bammbiri ḽine ḽa vhidziwa upfhi UI nineteen, wa dovha wa vhona thendela ya banngani ine a sumbedza uri yo bannga ndi yau, zwi thusedza kha uri uri havhaḽa vhathu vha tshi kone u itela masheleni awu kana khumbelo ya ui ya UIF vha vhe vha khou ḓivha uri vha khou itela nnyi kana vha khou itela zwo livha kha sia ḽifhio.

UIF ndi dzangano ḽine ḽa thusedza uri musi ka wo fhelelwa nga mushumo kana musi mushumo wo fhela u kho wana u kone u wana masheleni a u ya vha a kho dzhiwa musi u khou shuma, zwi thusedza kha uri haneaḽa masheleni anga thusa kha u ita zwiṅwe zwithu musi mushumo wo fhela kana a u thomela ḽiṅwe bindu musi u si tsha shuma.

Ndi vhona unga thekinoḽodzhi i nga leludza nga u ḓi itela tshiimiswa kana phurogireme kha khamphani iṅwe na iṅwe kana hanefho mushumoni huṅwe na huṅwe hune hungavha na tshithu kana tshivhumbeo tsho nonga UIF, kana UIF yo no ine ya ita tshivhumbeo tshayo tshine ya ḓovha yo to ḓi vhetshela hanefho kha yeneyo khamphani kana hone hu mushumoni uri masheleni mangafhani kana insurance yeneyi i ḓovha i khou dzhia nga tshifhinga tshetsho kana nga mulangano wowo.

Ee, ndi vhona unga dzo eḓana u badela mutheo wa zwa vhutshilo ngauri UIF i dzhiya masheleni manzhi vhukuma nga maanḓa kana eneo masheleni wana ri UIF i dzhie a vha manzhi vhukuma, lune anga sala a khou dovha a u tshidza vhutshiloni au wa kona u bveledza zwithu zwinzhi kana wa kona u badela mutheo wa vhutshilo.

Uya wana vhunzhi ha vhathu vha khou wela kha zwithu zwo no pfhi u sikemiwa kana u badela fhethu hu songo teaho kana u badela vhathu vha songo teaho, ngauri u vha a songo ya banngani zwino vho thoma vha ya banngani zwi vha zwi khwine ngauri bannga i vha i khou thoma ya u vhudza uri i kho isa tshelede gai kana bannga i sumbedza uri ri isa tshelede gai gai kha muthu mikene kana kha tshikolo tshikene, zwino iwe muṋe u nga si to ḓivha tshiṅwe tshifhinga wa wana u khou itela muthu ane a shumi khatsho tshikolo kana hanefho yunivesithi.

Vhukhakhi vhuhulwane vhune ra vhu ita musi ri tshi renga nnḓu ndi u sa sedza uri iyo nnḓu yo vha i khou koloda na kana yo vha i kha tshikolo na, kana muṋe wayo u khou bva nga nga tshifhinga tshifhio. Zwino wo thoma wa sedza uri tshi vhangi tsho itaho uri muṋe wayo nnḓu a i litshe ndi tshifhio zwi vha khwine, kana no ḓivha uri dzi mbadelo dza hone dzi khou tshimbilisa hani zwi vha khwine na u ṱoḓa ṱhanziela ya uri eyo nnḓu i dovha madzinani au na.

Ee nda ndo no vhuya nda pfa nga hazwo uri u fhiriselela zwi a konḓa nga maanḓa lune u tea u thoma wa ḓivha uri u khou fhiriselwa u khou fhiriselwa na nnyi, zwo kwama zwo kwama vhu vhukuma ngauri ono ntsha masheleni manzhi vhukuma o no tshimbila fhethu hunzhi vhukuma a tshi khou zama u fhirisela, zwino zwa mukhwama vhukuma a fhedzisela a tshi vho fhelelwa nga masheleni a fhedzisela hu songo tsha zwikona.

Dzi vha dza ndeme ngauri zwi ḓo dovha ha thusedza thusedza hani vhaḽa vhomme uri vha kone u ḓiwana vha khou ṱhogomela vhana vhavho kana vha kone u ḓiwana vha khou tshimbidza zwiṅwe zwithu kha vhutshilo havho, lune vha ya kona u ḓi wana vha khou kona u ḓi rengela tshithu kana u ḓi itela tshithu matshelo musi vho no vha na vhana.

Vhunga vhunzhi ha vhathu vha shumisa maḓana mudavhili u badela tshibugwana tsha mbulungo kha ṅwedzi muṅwe na muṅwe, uri vha kone u ḓi wana vha khou vhulungeliwa zwavhuḓi kana vha kone u wana vha khou wana mbulungo i ṱhonifheaho u sumbedza uri wa hu tshi khou badela kana u tshi kho ḓi khurela nḓila ya vhuḓi.

Maga muthu ane a tea u a tevhela ndi u ambedzana na vhathu vha banngani kana u tsheka uri u kho ita phini dzi fhio, ngauri u ḓo wana muthu a khou ita phini dzine u ḓo dzi hangwa matshelo kana muthu a tshi kho ita phini dzine dzi ḓivhiwa nga muṅwe muthu kana a khou ita phini dzine dza khou vhona u nga muṅwe muthu a khou zwithu zwa khwine ndi u ita phini dzine iwe muṋe wa dzi ḓivha u woṱhe kana wa dzi ṅwalwa fhasi hune muthu ane a nga si tsha dovha dzi wana.

Ndi pfesesa uri tshifhinga tsha u lindela uvha u kho ambiwa tshifhinga tsha uri muthu a nga si ye kha mutshara kana kha ndindakhombo ya mbulungano a swika dzhoina ṋamusi matshelo a vuwa lovheliwa a vha a khou nyaga u vhulungela, zwi vha zwi sala zwi sa pfale na luthihi ngauri hu tea u vha na tshifhinga tsha u lindela uri ho badela zwingafhani u ḓo kona vhulungela kana u shumelwa.

Ndi vhona u nga mvelaphanḓa dzine dza nga itwa hu tea u itiwa mvelaphanda dzo nonga online, online vhunzhi ha vhathu vha wana zwithu zwo leluwa kana vhunzhi ha vhathu vha kone u itelwa hanefha kha dzi ṱhingo thendeleki vhu vho dzula mahayani, kana hu tovha na vhathu vhane vho to itelwa u funḓedza vhathu u ita mbilaelo dza UIF vhathu vhane vha do to vha vhanzhi vhukuma lune zwi ḓo sia vhathu zwo leluwa.

UIF ndi ḓivha i tshi thusa vhukuma kha u vhila mbilaelo dza masheleni na u vhila mbilaelo dzo fhambanaho ngauri hanefha zwitshavhani, vhunzhi ha vhathu vha shumisa sa UIF u wana mbilo dzavho dza masheleni dzine khamphani dzavho dza vhakololo one kana khamphani dzavho dza dzi kho vha vhetshela one, ndi ḓivha zwenezwo nga ha UIF.

Nṋe ndi vhona zwi zwa ndeme uri tshelede ya UIF i bvisiwa ṅwedzi muṅwe na muṅwe uri mushumo u vha a khou ḓivha uri musi kana ndo fhelelwa nga mushumo kana musi tshifhinga tsha nga tsha mushumo tshori ndi ḽi tshe tsho swika, ndi vhe ndi kho ḓi vhunzhi na masheleni anga UIF ane a ḓo thusedza musi ndo ṱangana na thaidzo kana musi ndo ṱangana nyimele i konḓaho.

Ndi nga mu ṱuṱuwedza muswa uri kha ḓi dzhenise kha mbuelo dza UIF ngauri dzi ḓo mu thusa matshelo ngori ahuna muthu ano ḓivha ḽa matshelo, zwino u ḓidzhenisa kha zwithu u tshe muswa zwi vha zwi zwavhuḓi ngauri u ḓo wana u khou thusesa vhukuma.

Ee ndi vhona unga miduba i tea u fhungudza u tea u itiwa zwithu zwine vha fhedzisela vho bola kana kha dzi ṱhingo thendeleki dzavho dzine vhone vhane vha ḓo to zwipfa tshifhinga tsha uri zwino ndi khwine ndi yo ntsha tshelede yanga, u fhirisa u ya kha zwithihi kha tsha miduba mihulu ine i fhedzisa i kho vhea vhathu vhane vha khou ya u hola mindende yavho khomboni.

Ee ndi nga ṱoḓa thuso ngauri ndi vha ndi sa khou ḓivha uri ngaha ndindakhombo ya vhutshilo ngauri ndi ḓo vha ndi tshe muṱuku khazwo kana ndi sa thuvha nayo muhumbulo nazwo, zwino u ndi nga ṱoḓa na tsedzuluso ya uri zwi tshimbilisa hani nga u vhudzisa kana ngauri vha mphe bambiri ḽine ḽa ntsumbedza kana khunguwedzo yeyo yeneyo ndindakhombo ine ndo vha ndi khou ḓidzhenisa khayo.

Hai zwovha zwathu vhuya zwa itiwa na ndo no vhuya nda vhona huṅwe zwi tshi khou itiwa a hu ngo vha na khaedu na nthihi ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tsho vha tshi tshi kha ngona ngauri ndi ḓo nga u tshimbidziwa nga ṅwana zwo thoma zwa ya shangoni henefho, zwo ya musanda zwa kona u fhedzisela no mapholisani zwa kona uya kha vhathu vho teaho henefho vho no rengisa dzinnḓu hu na bammbiri dzo teaho.

Nṋe muthu ndi nga mu eletshedza uri kha ḓivhe zwine a khou dzhia kana kha ḓivhe zwine a khou ḓidzhenisa khazwo u fhirisa u sokou ita zwithu zwine a nga si zwi zwi badele. Ndi nga mu vhudza uri kha thome a dzule fhasi a ite ṱhoḓisiso nga ha tshenetsho tshikodo tshine a khou nyaga u tshi dzhia kana nga heneyo garaṱa ine a khou nyaga u i dzhia.

Ndi nga themendela gap cover kha muraḓo wa muṱa ngauri murado wa muṱa ndi a zwi ḓivha uri matshelo hu nga vuwa ho itea tshiṅwe tshithu khae lune ha ḓiwana hu si na thuso kana hu si na uri u ḓo thuswa nga nnyi kana hu si na tshelede. Zwino nda ita kha muraḓo wa muṱa zwi vha zwi khwine ngauri na honouḽa khonani yanga u ḓo ḓivha na muṱa wa hawe.

Phambano khulwane ndi dza uri khamphani iṅwe na iṅwe i fha nḓonzo yayo kana khamphani iṅwe na iṅwe i ḓitika nga zwayo. Dzi nga si fane dzoṱhe. Vha ḓo wana iṅwe i tshi ri i tou vha fha tshelede musi vho huvhala kana vho ṱangana na khombo. Iṅwe ya ri vhone vha ḓo tou shumisa heneiḽa garaṱa vhone vha ḓo vha vha khou tou badela nga ṅwedzi uri vha kone u ya u alafhiwa.

Ndi vhambedza nga nḓila iyo tevhelaho, ndi vhambedza nga nḓila ya uri garaṱa ine nda khou i dzhia ndi ya tshikolodo tshi a, tsha u swika lini, na zwine nda zwi vhambedza ndi zwa uri itshi tshikolodo ndi tsha mini ende ndi ḓo tshi badela ho sala tshifhinga tshingafhani.

Mvelelo dzi thusedza nga maanḓa uri dzi engedze tshelede yanga kha zwine nda zwi vhulunga ngauri henedziḽa mvelelo dzi ḓo dovha dza nthusa kha uri ndi ite tshiṅwe tshithu tshine nda khou tshi ṱoḓa kana ndi dovhe ndi engedze hanefhaḽa futhi hu vhe na dziṅwe mvelelo.

Muṅwe na muṅwe, vhunzhi ha vhathu vha takalela pulane ine ya katela u ṱanganedzwa ho khwaṱhaho ha ḓuvha na ḓuvha. U itela uri musi vho ṱangana na khombo hu songo vha na vhuleme, musi u tshi yo shumisa zwezwo zwithu zwau kana u tshi yo dzhena hanefho fhethu hune wa khou nyaga u thusiwa hone.

Ni ḓo wana ni tshi vho balelwa u vhulunga ngauri ni ḓo vha no no ḓowela u vhulunga kha akhaunthu yaṋu, zwino ni songo ḓowela u vhulunga kana nga tshiṅwe tshithu ni ḓowana zwi khou vha vhuleme mara tshifhinga tshi tshi ya ni ḓo ḓi vhuya na ḓowela ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi thoma fhasi.

A thi athu ḓivha uri akhaunthu ya deposit yo dzudzanywaho ndi mini ngauri a thi athu vhuya nda tevhela nga hayo kana u ḓivha nga hayo ngauri zwa zwino ndi kha ḓi tou tshila nga akhaunthu dzedzi dzine nda vha ndi khou tou vhea tshelede zwiṱuku.

Ndi vhona u nga maitele oṱhe a fanela u ṱanganedza kha gap cover ngauri tshiṅwe na tshiṅwe tshi a sokou itea ngauri a u ḓivhi musi wa khombo uri ndi lini. Zwino zwa dzula zwo ṱanganedziwa kha gap cover zwi vha zwi right ngori tshiṅwe tshifhinga a u ḓivhi uri u lwala mini. Tshiṅwe tshifhinga u sa ḓivhi uri hu ḓo itea mini kha iwe.

Ane a vhuyelwa vhukuma ndi vhona u nga ndi bannga, bannga i tou nga i ya vhuyelwa vhukuma naho ndi sa tou ḓivha kana ndi saathu u vha na tshenzhemo nagzwo mara ndi vhona u nga ndi bannga ya vhuyelwa ngauri tshelede i vha yo dzula tshikhala hanefhaḽa banngani. Bannga i vha i khou i shumisa.

Hu na muṅwe munna we a vha tshi dzula nga hanefha o vhuya a panga tshelede ine ya vha nnzhi vhukuma kha bannga, a sokou litsha hanefhaḽa ngauri ha zwi ḓivhi uri mikovhe i ya gonya i ya dovha ya tsa. Zwino a tshi ya hanefhaḽa bannga o wana, bannga o wana o xelelwa nga masheleni ane a vha vhanzhi vhukuma nga maanḓa zwe zwa mu sia zwi khou mu vhangela mitsiko a fhedzisela a tshi vho tou ya na dzi kiḽiniki u phakha dzi phiḽisi.

Ngauri dzi ya fhethu hu sa fhambana kana kualafhele kwazwo ku ya fhambana kana kufheliwe kwa u ri ni alafhiwe ku ḓo fhambana. Na kulafhele ku ḓo fhambana, zwi thusedza na kha uri na thusedzo na uri na tshumelo yau i ṱavhanye kana i vhe ya nṱha ya maṱhakheni.

A thu athu ḓivha nga ha zwa dzi ndaela dzo dzudzanywaho uri ri ḓi tsireledza hani kha tshanduko dza makete ngauri mara zwone ndi tshi zwi pfhesesa zwi nga vha zwi tshi ita uri musi kana mikovhe kana mvelele dzi khou ṱuwisa zwiṅwevho. Zwithu zwaṋu zwo dzudzanyea zwithu zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi ndi nga si wane nd khou fhelelwa nga tshithu kana u xelelwa nga tshithu.

U tea u ṱhogomela uri tshelede yawe yo dzulisa hani kana zwithu zwawe zwi khou tshimbilisa hani ngauri a sa, a sa, a saathu, a sa vala zwithu zwawe u ya wana o vala a tshe na masheleni manzhi vhukuma kana hu na zwithu zwine zwori a vala hanefhaḽa u ḓo xelelwa nga masheleni manzhi.

Zwine na tea u tshekha musi ni saathu u vala akhaunthu yaṋu ya u vhulunga tshelede, ni tea u tshekha uri nzwalelo dzaṋu dzo vha vhugai kana musi ni khou vala iyi akhaunthu yaṋu ya u vhea tshelede i ḓo dzhia vhugai kana a ni na tshikolodo na. Kana a hu na tshithu tsho salaho hanefhaḽa kha akhaunthu yaṋu na.

Dzo ḓoweleaho dzine dza wela fhasi ha mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha kha vhunzhi ha pulane ndi tshumelo dza uri vhone musi vho ṱangana na khombo vha ḓo wana vhugai vhagai. Ngauri vha, khombo i dzula i khou itea kana khombo a si zwithu zwine ra vha ro zwi lavhelela zwi sokou iteavho.

Bannga dzi fhaṱa tshivhumbeo ngauri dzi na nzwalelo ende dzi a kona u vhulunga masheleni a muthu lwa tshikhala tshilapfhu vha sa khou ya fhethu. Ndi vhona u nga bannga ndi fhethu ho tsireledzeaho nga maanḓa uri ni vhee masheleni aṋu.

U badela tshelede nga founu zwi vha zwi khombo nyana ngauri tshiṅwe tshifhinga u ya wana u songo bedela hanefho fhethu ha vhukuma mara tshiṅwe tshifhinga ndi vhona u nga ndi zwavhuḓi ngori zwi vha zwi khou leludza nḓila kana vhuleme ha u ya hanengei tshikoloni u badela.

Ee mobaiḽi mani i thusa u langa vhathu tshelede yavho khwine ngauri vhunzhi ha vhathu tshelede musi vho i fara vha i shumisesa zwino i kha mobaiḽi a i shumisei zwavhuḓi ngauri i vha i khou nyanga u thoma ya tshimbilelwa lwendo.

Ndi vhona unga mushumo une wa nga ita kha miṱa ndi u ḓisela miṱa yeyo tshumelo ine ya ḓovha i khou nyangea kha henetsho tshifhinga kana u tikedza muṱa kha yeneyo dandetande ḽine ḽa ḓo vha i khou ṱangana nawo kha tshetsho tshifhinga.

Ee ndo pfha hutshipfi hu khou ṱoḓiwa luṅwalo lwa musanda luṅwalo lwa musanda lu khou tea u sumbedza uri iwe u dzula gai na uri u bva gai ha fhedza ha ṱoḓiwa na basa yau ndi zwithu zwine hei zwi a ofhisa.

Zwithu zwine zwa nga itea arali nda ṋanga u badela ḽounu ṱavhanya ndi ḓo fhungudza dzi nzwalelo na uri ndi ḓo sala na nṋe muṋe ndi u thasululea nda sala ndi tshi khou tshila zwavhuḓi ndi si tshena tshikolodo.

Akhaunthu ya banngani ndi tshithu tshine tshi leludza uri iwe muṋe u kone u vhea masheleni au u kone u a vhulunga lwa tshifhinga tshilapfhu kana tshifhinga tshine wa khou ṱoḓa tshone u si khou a thithisa kana wa a fara nga tshanḓa.

Thithu tshine tsha ita nga nḓila yo fhambanaho ndi zwithu zwi no nga dzi founu dzi founu dzi ita nga nḓila yo fhambananaho ngauri haningei banngani u vha u khou thuswa nga muthu kha founu iwe muṋe u khou tou ḓiitela.

Ndi nga ḓi pfha zwavhuḓi ngauri itsho tshikhala tshi ḓo vha tshi tshikhala tshi pfhalaho vhukuma na nga uri u ḓo vha u khou kona uri u kone u vhona uri u ḓo tshi badelisa hani nga murahu ha miṅwaha miṱanu.

Tshithu tshine nda ḓo ṱoḓa u tshi ḓivha ndi tsha uri interest ya hone ndi nngafhani kana nzwalelo dza hone ngauri uya wana vha khou sokou fha lwa tshifhinga tshilapfu mara zwine wa khou ḓo zwi badela zwi tshi vho fhira tshe tshiḽa tshikolodo tshau nga piḓa.

Thikhedzo ine nda nga mufha yone ndi ya uri a ṱavhanye a badele u itela uri nzwalelo dzisa vhese nṱha na uri kha ri a dzulele u badela na tshikolodo tshawe tshi ḓo vha khwiṋe tshi nga si dzule tshi khou gonya na credit score tshavho tshi ḓovha tsha khwine nga maanḓa.

Tshithu tshine tsho leluwa tshine nda nga muvhudza tshone ndi tsha uri tshiṅwe na tshiṅwe wa kona u tshi ita nga founu yawe zwithu zwi no nga u renga dzi airtime zwithu zwi no nga u renga dzi data.

Ndo vha ndi tshi ḓo u vhulunga tshelede yanga ngauri kha re founu hu wallet yanga nda ḓo vhulunga tshelede ine yavha yanga na zwithu zwi no nga dzi khadi zwezwi na dzi basa zwithu zwo fhambananaho vhukuma.

Ee ndi nga humbula uri head start yanga yo vha gai masheleni anga o thoma gai musi nditshi thoma zwithu zwa nga zwo thoma ngayo uri ndi kone u ḓivha uri ndo no wana vhugai ngauri wa vhuya wa thoma head start u vha wo ḓi vhudza tshiṅwe na tshiṅwe.

Nṋe muthu honoyo uḓo thoma u vhudzisa uri baḽuni fee ndi mini ngauri vhunzhi ha vhathu a vha pfhesesi nga mafhungo a baḽuni fee zwino u ḓo thoma u vhudzisa uri baḽuni fee ndi mini. Ndi tshelede dzanga nṱha dzine dza badelwa musi wo no fhedza u badela tshikolodo tshihulwane vhanzhi vha zwi vhidza uri ndi long term investment.

Ndi nga mu vhudza uri zwithu zwi no nga zwa dzi life cover a zwi na uri u muṱuku kana u muhulwane na ngauri a u ḓivhi uri lufu lu ḓa lini zwino wa dzula wo lavhelela kana wa dzula wo dzudzanya tshiṅwe na tshiṅwe zwithu zwau zwi ḓo tshimbila.

Ndi nga muvhudza uri zwithu zwi no nga mobaiḽi mani zwo tsireledzea vhukuma ngauri uri ni dzhene kha mobile mani ni tea u ita zwithu zwo no pfhi dzi password kana phini dzine dza ḓivhiwa nga ini kana tshiphiri tshaṋu inwi muṋe kana nomboro dza nnḓu dza tshiphiri.

Ndi nga dzhia phetho nga mitengo kana nda sedza fhethu hune iṅwe ya vha hone iṅwe ya vha hone ngauri vha sa sedza izwo u ḓo wana zwi sa khou tshimbila kana nda dzhia tsheo ya uri ndi kunakise iṅwe uri i kone u ita thengo ya nṱha kana ndi i hayarise nga mutengo wa nṱha.

Ndi zwa ndeme ngauri u tea u ḓivha uri tshikolodo tshau uḓo tshi badela lini na uri u ḓo kona u dzudzanya zwithu zwau lini ngauri u sa ḓivha izwo a huna tshine tsha ḓo u tshimbilela u ḓo wana wono vha kha zwikolodo zwihulu nga maanḓa.

Ndi nga vhudzisa uri kharali nda dzhia tshifhinga ndi songo badela kana nda fhirisa tshifhinga tshe nda kaleliwa ndi songo badela hu do itea mini uri ndi kone u ḓivha uri ndaṱiso dza hone ndi dzi fhio.

Ee muthu khonani yanga ndi nga muvhudza uri muhumbulo wa life cover ndi wa uri u ḓo vha wo mu khavara na uri musi o weliwa avhe a tshi khou ḓivha uri huna vhathu vhane vha ḓo dzula vho mu tsireledza kana u ḓivha uri u ḓo thusea ngafhi.

Ndi nga mu vhudza uri akhaunthu ya banngani i ḓo mu thusesa kha zwithu zwinzhi uri a kone u ḓi wana a khou vhea masheleni awe kana u seiva masheleni awe uri matshelo a kone u ḓi itela tshiṅwe tshithu ngauri u sa vhea masheleni zwi a dina.

Ndi nga muvhudza uri kha tsireledze vha funiwa vhawe kana vha muṱa wawe nga insurance u itela uri matshelo a kone u ḓiwana akho vhulungeliwe mbulungo ine yavha ya vhuḓi kana musi ono ṱangana na khombo a kone u ḓiwana a khou sapotiwa nga zwithu zwo fhambanaho.